Re kopa tshwarelo ho batho ba sa tholang tjhelete ya bona ya SASSA rena le bothata system-ring ya rona. Ka hoo re ka re hodima yona taba ena na re batla ho e etsa hore e potlake le kgonne ho thola tjhelete tsa lona. Bothata bo etsang hore batho ba bang ba se ka thola tjhelete tsa bona tsa SASSA ke hore re sebetsa ka batho ba bangata and hape system ya rona e na le hore e sokodise ho mabone a time kapa hona le loadshedding. Ka hoo, system ho e qala e tima dintho di qala fatshe tlamehile re qale fatshe fatshe fatshe re restart ka lebitso la Senyesemane tlamehile re restart hore di-computer-a hore dintho di kgutlele maemong, empa ra le tshepisa hore bothata bona re tlo lokisa ka pelenyana ntle le ho senya nako hore re kgone ho thola ditjhelete tsa lona ka potlako.

Ke bona lefapha e le yona kapa hona mmuso e le yona hore tlamehileng o thuse batho ka tsa bona tsa di-UIF hobane UIF ke ntho e bohlokwa haholo e batlile e tshwana le retirement annuity retirement fund. Ka hoo ke tjhelete eo since ba o behela yona ka di-percentage le di-percentage. Ka hoo, ha o so o dutse kapa contract e fedile. Nka kgona hore o thole tjhelete eo la hoo ke eletsa le hore batho If ba batla hore ba batle ba claim e di-UIF tsa bona ba ka qala ba ba kene di-internet ba search hore kapa ba batlisise hore ba ka thola tjhelete tsa bona ka tsela e jwang ka pelenyana le hore ke eng di-steps tseo tlamehileng hore ba di nke hore tjhelete ya bona ba kgone ho e thola.